Ka hobane papadi ya netball-o ke papadi e monate haholo, e ratehang haholo. Ebile e ratwa haholo mona Afrika Borwa. Mme batho ba tswang mose ba rata haholo ho shebella dipapadi tsa rona ka mona ka Afrika Borwa. Hobane ba di rata jwale ke nahana hore netball-o ke papadi e tswileng pele haholo ya dipapadi. Ke ka hoo batho ba tswang mose ba e ratang. E ba hutse ho tloha ka mose hore ba tle ka mona ka Afrika Borwa ba tlo shebella feela papadi ya netball.

Ke nahana hore nka ba tshehetsa ka ho ya di-ground-ong tsa bona tsa dipapadi. Ka fihla ka lo ba shebella ka nama kapo ke ba shebelle ho di streaming services. Jwalo ka social media-eng. Ke ba follow-e ke ba shebelle online dipapadi tsa bona. Ke nahana ke ka hoo nka ba tshehetsang ka hona.

Ke tla tsebisa e mong le e mong hore mo ke dulang teng. Ke mang motho eo a tummeng haholo ya neng a dula mono. Mesebetsi ya hae e metle ke efeng lefatsheng hape o tumme ka eng? Ke nahana hore seo ke sona seo nka se sebedisang ho etsa tjhelete le ho beha di-billboard-e tsa motho eno. Ke tsebise setjhaba kaofela hore mona ke mang a ne a dula mona. O na etsa eng? Mesebetsi ya hae lefatsheng ke eng? Ke nahana hore ke yona tsela e nka etsang tjhelete ka yona eo.

Ke tla mo jwetsa hore ke rata ho shebella ditebele. Hobane ba shapana jwale ke rata ntwa haholo. Ke ka hoo ke ratang ho shebella ntwa ya ditebele. Hobane le nna ke batla ho tseba papadi ena ya ditebele hore e sebetsa jwang le hore ditebele di shatjwa jwang. Ke kgone hore le nna hosane ke shape ditebele ee, ke nahana hore ke yona tsela e nka mo jwetsang ka yona e hore hobaneng ke rata ho shebella dipapadi tsena tsa ditebele. Ke hobane ke batla ho tseba ho tebela.

Motho eo ke mo tsebang a ileng a etsa tjhelete ka ntho ae ratang, ke motho a ratang ho bua haholo. Mme o nkile ho bua haholo hona wa hae a o kenya Tiktok-ong, a etsa tjhelete. Ke nahana hore ke yona tsela ya ho etsa tjhelete matsatsing ana. Ho nka ntho eo o e ratang o e kenye social media-ng. O etse tjhelete jwale ke yona tsela e ngata e batho ba e etsang matsatsing ana.

Ee, ke nahana hore motho ya dlalang dipapadi a ka kgona hoba leader e hlwahlwa. Hobane dipapadi di na le discipline e ngata haholo. Jwale ha o dlala dipapadi o tlaba leader e hlwahlwa. Hobane o tla tseba discipline kantle le ka hare ho lebala la dipapadi. Ke ka hoo motho a dlalang a bapalang dipapadi e kaba leader-a e hlwahlwa. Ke nahana jwalo ka botlalo.

Nka mo bolella hore a kgethe papadi e a e thabelang jwalo ka ho sesa kapo dipapadi tse ngata tsa sport, tseo a ka di thabelang. Hore a kgone ho intsha bodutu, a kgethe papadi eo a e thabelang haholo ho feta tse ding. Hore a kgone ho e bapala ka mehla le matsatsi ho sena motho a tla mo hlophang. A dlale yona, a ba kgotsofale, a ba e tsebe, mohlomong e tla mo etsa hore a be international superstar.

Ha ke nahane ho kaba le kotsi e kaalo ya ho bapala ya ho dula o shebile mehala ya bona, ba bapala dipapadi difounong. Hobane ke nahana hore kotsi ya teng e kaba diperesente tse nyenyane haholo. Hobane hangata ho bapala dipapadi founung ha se kotsi le ho sebedisa phone, kotsi ya teng e kaba ho lematsa mahlo kapo o ka kena di-social media-yeng tse seng right. And then bo cyber bullying bo di-hacking. Ke tsona ntho tse kabang kotsi tsa dipapadi tsa phone tsa mehala.

Ee, ke nahana hore mang le mang o na le thatohatsi ya hae ya sebapadi. Mme hangata mang le mang ha na le thatohatsi ya sebapadi a ka ithekela sekipa kapo a ithekela ntho e nngwe le e nngwe eo sebapadi sena se etsang. Hore a iponahatse le yena hore o rata mang thatohatsi ya hae ya sebapadi ke mang. A ba mo follow-e le di-social media-eng hore a tsebe hore sebapadi sena se etsa eng? Se robala se etsang ha se tsoha se etsa eng? Ke nahana hore ke yona ntho e etsahalang hangata matsatsing ana. Ho follow-a sebapadi seo sa hao social media-eng hore o kgone ho tseba ntho e nngwe le e nngwe a e etsang.